Bothata bo re kopanang le bona haholoholo ke pula e nang ka sekgahla. Ho fokotseha ha basebetsi le le disebediswa di ya short-a. Sena se ka sena se ka lokiswa ka hore, mobu le dimatlafatsi di be teng nakong ya kotulo. Ho eketswe basebetsi hore ba sebetse, le ho lekola boemo ba lehodimo haholoholo nakong ya kotulo. Le disebediswa di eketsehe.

Tseo ke nahanang hore ha di rutuwe dikolong tsa balemi ke hore, ha ba rutuwe hore mobu o lekolwa ka tsela efeng. Le dimatlafatsi tse tholahalang ho latela seo se jetsweng polasing ke sefeng, kapa yona tshimong. Ya bobedi, ke hore disebediswa tse sebediswang polasing ke tse feng haholoholo nakong eo ho kotulwang ka yona kapa ho lemuwang ka yona. Le hore di sebediswa ka tsela e jwang ka nako efeng, le hore ho lema nakong efeng.

Nka jala meroho e fapafapaneng jwalo ka khabetjhe, dihwete, brocoli, dinawa, bete setlapatlapa. Ka hobane di fana ka ho matlafatsa mmele ya rona le hore re dule re phetse hantle ka nako tsohle.

Ke nahana ke hobane batho ba batsho ba tshaba dinotshi haholo, hoba ha re sheba nakong ya jwale batho ba tholang mahe a dinotshi ke batho ba basweu. Ka ha ba na le tse ba bolokang hore ba thole mahe a dinotshi. Hopola hore ha o ye feela o sa apara se bolokehileng ho la thola. Mahe a dinotshi ka hoo lebaka ke hore batho ba batsho ba tshabang ho longwa ke dinotshi, ka ha ba se na ka ba sena dintho tse ba bolokang ho lata mahe a dinotshi hore ba leme ka ona. Empa ho wa thola ba ka thola, empa bothata ke hore diaparo tse ba sireletsang nakong eo ba latang mahe a dinotshi.

Dumela ntate kapa mme ke ya tshepa hore o phetse hantle. Ke o letseditse mabapi le lelapa la rona, leo le ileng la sokola ho thola lefatshe la lona nakong ya kgethollo. Ka ha jwale malapa a mang a se a thotse lefatshe la bona, mme lebaka la hore ke foune ke hore ke batla ho tseba hore. Ke metjha efeng eo nka e latelang ho tlaleha lefatshe la rona leo le ileng la nkuwa nakong ya kgethollo morao. Kea leboha.

Temo naheng ya rona e bapala karolo e kgolo moruong wa rona. Ka ha tse jetsweng di ya lemuwa kamora hore dilemo di iswa mabenkeleng moo di lo hlatsuwa teng e be di rekiswa mabenkeleng. Mabenkeleng ao a lokelang hore hobene le batho ba tla sebetsa teng ho etsa bonnete ba hore tse lemuweng di be di tliswa di hlwekile ebile di paketswe ka makgethe di paketswe ka makgethe. Sena se eketsa mesebetsi naheng ya rona ka ha mesebetsi e ya fokola.

Ha se kaofela batho Afrika-Borwa ba fuwang monyetla o lekaneng hore ebe borapolasi. Ka ha dipolasi tseo di ikarabella tlase ho makgowa a itseng. Hore motho e motsho a be le policy. Ke ha fela a na le tjhelete e lekaneng hore a ka e rekisetswa hore e be mabitsong a hae. Ka hoo, ha se ka ha se kaofela mona Afrika-Borwa. Motho e mong le e mong a bang le monyetla wa hore ebe rapolasi. Ka ha jhelete ke yona e bitsang ebile e ya bua ho latela seo motho a batlang hore e be sona.

Fynbos ke dimela tse holang pakeng tsa Kapa. Empa ke tla be ke bua maka ha ke re ke ya tseba. E feela ho latela research eo se ke entse.

Ho bohlokwa hore re itlhokomele ebe re je dijo tse tla re fang matla jwaloka meroho le ditholwana. Metswalle ho batla re etele mane sebakeng sa mane polasing. Moo nkgono le ntatemoholo bane ba dula teng hore re ke re lo bona. Mefuta e fapafapaneng, ya di tholwana le tsona meroho le hore melemo ya tsona ke efeng mmeleng ya rona.

Metswalle ho bohlokwa hore re itlhokomele ebe re be le di le dijo tse tla re fang matla jwaloka di tholwana le meroho. La hopola, mohlanne re ile polasing, re etetse nkgono le ntatemoholo polasing kwana hore ho ne ho e na le di tholwana le meroho e fapafapaneng. Tshimong la hopola hore ha o jele dihwete, dihwete di fa mmele ya rona matla, le hore re bone hantle, akere dihwete di lokisa pono ya rona hore re bone hantle.

Dikokwanahloko tse fetotsweng ka diphatsa tsa lefutso di berekiswa moo merohong eo re jang. Tjhe, ha se ntho e lokileng haholo hobane dikokwanahloko tseo ha re tsebe ha di fihla mobung moo ho jetsweng meroho ho di etsa eng. Le ha feela bo rapolasi kapa batho ba lemangba nahana hore di matlafatsa ona mobu kapa tsona dijalo tse jetsweng moo.

Ke ho, ho latela mekgwa e nepahetseng jwaloka ho lekola hore di ntse di phetse hantle. Dijo tseo di, di jang di matlafetse, le hona ebile di hlwekile. Le ho lekola madi a tsona kapa tsona di-genetics ka bobedi ba tsona e tona kapa le yona e tshehadi le ho atisa lona .

Batho ba sebetsang mapolasing ha se hore ba na le boikgethelo, empa ke hobane ha ba tloha ba fumane monyetla hore ba ka tsona di-university kapa tsona di-college hore ba ka ithutela seo ba batlang ho ba sona. Empa ke nahana hore borapolasi ba ka etsa tsona ditlelase kapa tsona di-licence tsa hore ba ithute haholoholo ka tsona tsa temo. Hore ba thole tsona le ha e le di setifikeiti hore le bona ha ba qetelle ho ba be le dipolasi tsa bona kapa mahae moo ba dulang teng, ba be le ditshimo tse leng tsa bona. E seka ba mosebetsi o fellang polasing feela.